Ha ke batla ho jala, ke ka batla ho ya moo ke bonang hore mobu o hantle hore o ka jalwa na. Le hore di tlo hola dijalo tsa ka. Le teng ke ka jala meroho le di-cabbage. Hobane ke tsona tse tlo di hlokang haholo, ho ja.

Mofuta ona wa kgwebo ya polasi le ho hlokomela polasi ya hao. Ho hloka motho e leng hore wa e rata ntho eo, e se ka etswa ke mang le mang. Le hore polasi ya hao e hole e tlo hodiswa ke hore wa tseba hore tjhelete ya hao o e sebedisa jwang dintho tse hlokahalang eseng fela le fela.

Tjhe, ha se batho ka ofela ba ka kgonang ho lema dipolasing. Ho ba pele o lema, e tlamehile o tsebe hore mobu o jwang, le hore na wa rata ho lema na.

Phofo e etswa ka poone, ha hona le poone o ka kgona ho e sidila hore o etse phofo. Le hore e sebetsa ka hore e etsang nthwe ba e bitsang ka hore ke bohobe kapa papa e ka jewang.

Ke ho ba batho ba hona jwale ha ba sa rata ho phela seka batho ba pele pele. Ke hore ba ikenye ba rona batho ba hona jwale re ithutile ho kena ho ho ja dijo tsa makgowa le hore re tlole setso sa rona.

Ntho e thabisang bo rapolasi ha pula ena ke hore dijalo tsa bona di tlo hola, di tlo kgona ho thola metsi, ha hona ntho e thabisang bo rapolasi seka dijalo tsa bona di hola. E ne hore dijalo di hole, di hloka metsi kapo yona pula.

Ke ho ba kelellong tsa rona re na le hore basadi ha ba kgone ho kuka dintho tse itseng, kapa ha ba na tsebo ya hore dintho tse ding di etsuwa jwang. Ke ka hoo, mesebetsi e ka reng eo e fuwa banna. Ke ho ba ke ntho ekareng kelello ya rona.

Ke ho ba hona jwale jwalo dintho re kgona ho di beha leboteng. Re di bitsa ka hore di-install-etswe hona moo. Di kgona hore o ka e beha moo o ka batlang ka teng.

Mohlomong kgweding ha hararo for o nenne o shebe hore mobu wa hao o ntso o le hantle na.

Ke hore batho ba hlokomele ntho tse etsahalang nou. Le hore technology na hona jwale e hokae, le hore e etsang. Ha e ka ba o batla ho tseba hore ho etsahalang ka hara technology.

Spinach se fana ka di-vitamin tse fapaneng. Hona o kgona ho se jala le hore o se kenye ka hara dijo tsa hao. Ebile se se bohlokwa.

Ke ka eletsa dihwai hore di kene merohong hobane meroho ke ntho e leng horeng batho ka bo ngata ba e ja. Ebile ho bonolo haholo hore ba ka e lema malapeng a bona.

Tjhe, batho ba ka se ba kgone hore ba seka berekise lebese. Ho ba lebese re phela re phela ka lona. Re phela ka lona le hona bana ba hlaya ba ja, ba nwa lona lebese leo. Le bohlokwa haholo maphelong a rona.

Meroho e fapafapaneng ka mabitso hona le e hlahellang thoteng kapa eo o ka e jalang hona jareteng ya hao.

Rapolasi beke e tlang ke tla be ke se hona. Jona bosiu a ka se kgone ho kena hobane hona le mabaka a tlo nhlahela ebile a sa nhlahetse.

Hore dijalo tsa hao di fihle mmarakeng, o tlameha hore di be hantle pele le hore batho ba kgone ho di tseba. Hore ha o isa mmarakeng e be le hore re a tseba ka ofela hore di hantle le hore mmaraka kapa tsona dishopo, ho tloha bonolo hore di di amohele.

Ke hore ha o na le lefu le bitswang intolerance lactose ke la lebese. E le hore ha o qeta ho ja lebese kapa cheese sefahlehong sa hao o ka hlaha dintho tse ba di bitsang di-pimples kapa allergy. Hoba ha di a tlameha hore o di ja.

Batho ba bakwang ho lema ke ka re ba leme meroho, cabbage, poone. Ebile ba leme ho na hang ha eba hlabula hore ka ha e ba mariha pula ha ena, dijalo be di kgona ho hola.

Borapolasi le na le lefu le bitswang food and mouth disease. E le hore di tshwara diphoofolo tsa lona. Ke kopa le hlokomele lefu lena. Ha phoofolo ya hao e ka re e ba na le bothata e tlameha o phakisetse sepetlele hore e kgone ho thola thuso pele e fetisetsa ho diphoofolo tse ding.

Naha ya rona e ile ya nkuwa ke bona batho ba basweu kapa re ka re makgowa. Ba etsa ya bona. Ke ka moo hona mona Afrika dintho tse ngata se bile re di sokola hoba ba iphile tsona.

Se ka ke lemile dinowa tse ngata, ke ka re ho borapolasi tlamehile ba di hlokomele hore di seke di a senyeha ebile di a senya dintho tse ding.

Haholo ke utlwa ho thwe nakong tsa kgale ho ne ho na le ho no sena dipetlele, batho ne ba ifodisa ka yona meriana kapa dijalo. A na ke tse feng dijalo kapa dimela tse leng horeng re ka kgona ho di sebedisa ha motho a se hantle kapa tse ka fodisang motho?

Cotton ke ntho e leng hore o ka e thola ka hara diaparo kapa seaparo. E fumane haholoholo e fumane le boya, hobane cotton yona ke ntho e tshehla, e bonolo haholo ho feta boya.

Ditlama tsa ho pheha nna ke a di reka mabenkeleng. Hoba moo ke leng teng ha na jwale ha hona moo re ka lemang teng hore ke tla di nka teng.

Se ka metse toropong, di-mushroom e le ntho tse leng horeng ba di sebedisa hohle le hohle. O tla fumana le poone ba e sebedisa hohle le hohle bona ho bona ha se ntho ya hore ba ka etsa mohlomong phofo. Empa ke ntho e leng hore ba ka e ja fela ha nako le nako kapa bo tjhidisi, ba ka nna ba e kenya feela ha ba batla ho e phekole seka rona batho ba batsho re ka e etsang ka teng.

Batho ke ka ba thusa hore ba tsebe hore tjhelete e sebediswa jwang pele mohlomong pele ke ka ba ruta hore meroho e etsuwa jwang, ho jala jwang. Ha motho a ka tseba hore tjhelete pele e sebeletswa jwang, le hore ka yona e tlameha o etse ntho tse right tse lokileng. Ke mo ke ka ba romella le ho ba ruta hore meroho o kgona ho e jala jwang.

Rona mona lapeng, tsela eo re pheha moroho ka ona, ke hore pele re tlo fryer eiye. Ha nako e tseya re tshela moroho, e leng hore se re qetile ho ho hafola ebile se re o hlatswitse, re o tshetse le letswai. O tshela ka hara pitsa ha o bela o tshela lebese la hao. Ha nako e tseya hole o tshela spice tsa hao. Mara e seng tse ngata haholoholo, o tshela feela tse mmalwa hore utlwa le taste. Ha e se bidile ka nna wa fa batho ka tlung ba ja.

Kantle hore diphoofolo tsaka di hlokomele mao mahlo, ke ka batla le hore di hlokomele maoto. Hobane ke ona e tse sebetsang haholo. Ha di opelwa maoto, dintho tse ngata di kgona ho ema phoofolong.

Molekane wa ka poone e ke qetang ho e kotula, ke eo e bodile. Ke hlahetswe ke ntho e bohloko haholoholo holo. Hona jwale e tlamehile ke e lahle.

Dijo tseo o ka di fumanang mawatleng ke dijo tse leng hore di lokile haholo. Hobane ha di thole dintho tse kareng bo di-chemical, di lokile haholo o ka di ja.